Yebo, kunjalo, le miphumela emibi incane futhi ijwayelekile. Imvamisa iyenzeka ngenxa yokuthi umzimba womuntu ngumuntu usabela kumgomo ngokuhlukana, okusho ukuthi amasosha omzimba ayasebenza ukuze akhe ukuvikelwa egciwaneni le-COVID-19. Lokhu kubonisa ukuthi umgomo uyasebenza, hhayi ukuthi uyingozi. Nansi imiphumela ejwayelekile, okungenzeka ihlanganise ubuhlungu endaweni yomjovo, ukukhathala nje okujwayelekile, umkhuhlane nje okungaba umkhuhlane omncane, bese kuba ukubanda noma ukuzizwa ushisa. Imvamisa le miphumela ithatha usuku olulodwa kuya kwezimbili bese iyanyamalala.

Ngokucabanga kwami, izingozi eziningi zibangelwa izenzo zomuntu emgaqweni, okungenzeka ukuthi ijubane liphezulu, ukushayela uphuzile, noma ukusebenzisa ifoni. Nazi-ke izindlela engicabanga ukuthi izona ezingalungisa le nkinga. Ukuqwashisa umphakathi, kungaba khona imikhankaso yokufundisa abashayeli ngobungozi bokushayela budedengu kuphinde kuqiniswe imithetho. Ukuphathwa kwezijeziso ezinzima ezinqubeni zokwephula mthetho, kuphinde futhi kusetshenziswe ukusetshenziswa ubuchwepheshe, ukufakwa kwama-speed cameras, izinsiza zokulandela izivinini ezimotweni, noma ama-alcohol detectors.

Nazi-ke izindlela ezisebenzayo zokufundisa umphakathi. Okokuqala, kungamele kuqashiswe ngomhlaba wangempela wezempilo. Kungamele kube khona imikhankaso yomphakathi, ukusebenzisa izinkundla zomphakathi ezifana nezinkonzo zamasonto, imihlangano yamakomidi, ukufundisa ngokuhlukanisa ulwazi langempela nolungelona. Ukwenza izethulo ezisebenzayo ezilula, ukusebenzisa ulimi lwesiZulu noma olunye oluqondwa yindawo kusetshenziswa izibonelo eziphilayo noma izindaba. Kuphinde kube ukusebenzisa izikhungo zempilo, ukuba nezinsuku zokufundisa izimfundo zokubona ukuthi yini elashwa isayensi nokuthi yini enganasisekelo.

Uqinisekisa ukuthi izindawo zokugoma zitholakala kalula, kubantu abakhubazekile, kudingeka ukuthi uhlele kahle kube khona ukuxhumana nokuxhaswa ngalezi ndlela lezi ezingasiza. Kungamele kuhlelwe izindawo zokugoma ezifinyeleleka kalula, ukukhetha izindawo eziseduze nemiphakathi, izikole noma amakilabhu omphakathi, noma amakhaya asebekhulile okuyindawo abantu abangahamba kancane noma abadinga usizo bayafinyelela kalula. Bese kuba ukuthi ukufaka izindlela zokungena ezihambisana nama-wheelchairs. Kuphinde futhi kuqinisekiswe ukuthi izinsiza zokuthutha zihleliwe kahle.

Ingasihlola isimo sengane ngokuthi ngiqinisekise ukuthi indawo iphephile, izimoto zimisiwe akukho mlilo noma ingozi iseduze. Ngiphinde ngibeke, ngibheke izimpawu zokuxwayisa noma ngicele abanye bavikele indawo ngiphinde futhi kube ukuthi ngigqoka izinsiza zokuzivikela. Kungaba ama-gloves, kube amamaski, noma ama-goggles. Kuphinde kube ukuthi futhi ngibheka ukuthi ingane iyakhuluma noma ikhala, loku kusho ukuthi i-air way ivulekile. Uma ingakwazi ukukhuluma noma ikhombisa izimpawu zokuphazamiseka komoya, kufanele kuvulwe i-air way akufanele.

Ngizoqala ngokubuka imithi yesimanjemanje nazi izindlela ebheka, ebhekana nokungazali imithi yesimanjemanje. Imithi yesimanjemanje ilapho khona udokotela wenza isivivinyo ukuthola izimbangela zokungazali. Loku kungabandakanya ukuhlolwa kwezinga lama-hormone kungenzeka kube i-ultrasound-i, kube ukuhlolwa futhi imithambo noma ukuhlola isidoda. Imithi yokukhulisa amathuba okuhlangana kwamaqanda nesidoda, izidakamizwa ezifana no-clomiphene zingasetshenziswa, bese ngilandela ngemithi yesintu. Nazi izindlela ezibhekana ngokungazali. Ukubona inyanga noma isangoma ukuhlolwa ngendlela yesintu ukuze kutholakale ukuthi kunesitho sokomoya, isiqalekiso noma okungahambi kahle kwezinto nasemndenini.

Izinyathelo ezibalulekile okungafanele ngizilandele ngokushesha ukuze ngihlole kahle isimo sengane kungamele ngiqinisekise ukuphepha kwami nendawo. Kungamele ngihambe kuqala ngi-check-e i-air way ukuphefumula kwengane, bese okulandelayo ukuthi ngiqhubeke nohlolo le-primary survey, bese ngigcine ngoku-stabilise-a ngiphinde ngihlanganise i-transport.

Nansi indlela isicishamlilo esingase sizuzwe ngayo. Okokuqala, kungaba ukucindezeleka ngokwengqondo, ukubona abantu belimele kabi, ukulahlekelwa abantu kungabeka isicishamlilo esimeni sokuba nesizungu noma ukuba nomuzwa wokuthi asikwazanga ukusiza ngisho noma kube sengozini. Kungaba futhi umuzwa wokucindezeleka ngaphakathi, kungaba futhi ukukhathala ngokwezwakala, kuphinde kube ukuxineka ngenxa yemsebenzi. Nazi izimpawu zokuthi umsebenzi uphazamisekile ngokozwele ukuthi angasakwazi ukulala kahle ebusuku kube ukucasuka kalula noma kokukhathala okukhulu, ukungaboni inhlonipho emsebenzini, bese kuba ukukhathazeka kakhulu noma ukukhathazeka ngendlela eyinqaba, bese kuba ukuzihlukanisa nabanye abantu.

Yebo, kubaluleke kakhulu ukuthi abantu abadala bagome, ngoba abantu abadala bavame ukuba nezifo ezingamahlalakhona njengomfutho wegazi ophezulu, isifo sikashukela noma isifo senhliziyo. Loko kubenza babe sengozini enkulu uma begula izifo ezifana no-COVID-19 noma ngabe umkhuhlane noma isifo sofuba, ukugonywa kungasiza ngalezi ndlela ezahlukene, kungasiza ekuthini kunciphe amathuba okuhlasela izifo ezininzi, kuphinde kunciphe ukuhanjiswa ezibhedlela, kuphinde kwehlise ingozi yokufa ngenxa yezifo ezithatha, ezithathelwa kalula.